Uma kunomshado wesintu, umakoti uyaye angonqe ahloniphe isiZulu, ukuze umshado wakhe ungabi nankinga. Futhi kuphekwa utshwala besiZulu. Yonke into kumele kumele ibe yisiZulu, umshado wakho uhlonipheke.

Ngicabanga ukuthi izindlela zingashintshwa ngokuthi abantu bazijwayeze ukubuka kwi-inthanethi indlela yesimanje yokupheka futhi nezizukulwane zifundiswe nakho ukupheka indlela yakudala yamasiko. Ukuze bezokwazi ukuthi kudala kwakuphekwa kanjani. Bephinde bakwazi futhi ukupheka ukudla kwesimanjemanje.

Ngibona umuntu othile edonsa kanzima nezithiyo zolimi endaweni enamasiko amaningi. Abanye besabela ngolimi lwabo, abanye bayakwazi ukusabela ngolimi lwalowo muntu. Umphumela waba muhle ngoba bagcine bejwayele futhi naye wajwayela ukufunda ezinye ezilimu zabanye.

Yebo, kukhona ukudla kwesiZulu okuya ngokuya okusavamile namuhle, njengamadumbe. Abantu abaningi abasawadli futhi abanye abawazi. Okunye-ke sengikukhohliwe kodwa kukhona ukudla kwesiZulu okungasavamile namuhla futhi okungasatshalwa noma okungasatholakali kalula.

Kubaluleke kakhulu ukuthi ingane, ingane noma izingane zikhuliswe ngabazali bobabili ngoba ziyaludinga uthando lukamama nolukababa. Ubaba u-eda leso , ufaka leso sigqi sokuba ubaba ezinganeni ngoba kokunye umama uthamba kakhulu ezinganeni azivumele ukuthi zenze noma yini, yingakho izingane ziludinga futhi zidinga ukukhuliswa abazali bobabili ukuze zilwazi uthando lokuphuma ekhaya.

kukhona kukhona ukushayisana phakathi kwemfundo yesimanje nolwazi lwendabuko. Ngoba ulwazi lwendabuko alusafani nesikufunda manje. Abashicileli bezincwadi sebalishintsha ulwazi lwendabuko balibhekisa ngakubo noma balibhala ngenye indlela kunalelo olifundayo ekhaya.

Izinto okumele abashadikazi kufanele bezenze uqinisekisa ukuthi umshado wabo uyaphumelela ukuthi bahloniphane futhi banikane inkundla yokukhuluma, noma omunye engabi phezu komunye. Kodwa okubalulekile kakhulu ukuhloniphana ukuze umshado uzoba yimpumelelo

Imizwa angahlangabezana nayo, abantu bengambukela phansi njengoba eqhamuka kwelinye izwe. Kanti futhi usizo angaphuza ukulithola ngoba ulimi lwangakhona akalazi. Kungaba nzima kuyena ngoba uyafika endaweni futhi akazi muntu nolimi akalwazi abalukhulumayo.

Ukufinyeleleka kokufundisana kolimi emphakathini eyahlukene enamasiko amaningi ukuthi umphakathi ngamele uhlangane. Isiko nesiko, lifundise amanye amasiko ukuthi kusebenza kanjani, kodwa ulimi olubaluleke kakhulu isiNgisi ngoba ilona elikwazi ukuxhumanisana wonke umuntu.

UDuduzile ngingemqwashisa ngokuthi angalaleli izinkulumo zabantu basemphakathini njengoba kuqhakambiswa ubuholi besilisa ngokwesintu. Angalaleli abantu ngoba uzophatheka kabi futhi lokhu kuzomenza ayeke futhi kuphele nentshisekelo yokulandela indima yobuholi yomuntu wesifazane. Yena aqhubeke abe nentshisekelo ngoba nabantu besifazane kumele babanezwi emphakathini. Akubona bodwa abantu besilisa okumele baphathe.

Kubalulekile, zibalulekile izinto ezisetshenziswayo njengemikhuleko nemikhuba ekuqanjweni kwengane eziba nayo. Kuba nomthelela omuhle enganeni ukuze ikwazi nayo izokhula ifunde ngalezi zinto. Futhi ingane meyizoqanjwa iqanjwa igama elisho into ethize ngayo.